Iba yingxaki ke iWi-Fi esimahla kuba nayo ayikho seyifu from kwaba bantu abahekhayo. So akufunekanga ke usebenzise iWi-Fi esimahla ukungena kwiinto ezibalulekileyo njenge-bank app yakho. Nale ngxaki yokusoloko ufunwa, funeka ube nephasiwedi iphinde isokolise loo nto. So funeka xa usebenzisa iWi-Fi esimahla ulumke kakhulu.

Ukufunda iphepha kumaphephandaba kuyalibazisa ngoba kufuneka ulinde ngelo langa liphumayo elo phepha uhambe uyolithenga ngemali. Ke ngoku kubhetere ukufunda iindaba kwifowuni le eyeyakho esesandleni ehlala uyisebenzisa ukusebenzisa iFacebook. So xa unedatha uyakwazi ufunda iindaba kwalapha awuphumi uye ndawo, awusebenzisi enye imali. Kubhetere ke ukufunda iindaba kwiiwebhusayithi zefowuni kunokuhamba uyothenga iphepha.

Iba buhlungu kakhulu intliziyo yam xa ngaba idatha yam izawuphelelwa ndisashiyekelwe yidatha eninzi efowunini ndiske ndizibuze ukuba kutheni ndiske ndayithenga yaba nintsi kangaka. Kodwa ngamanye amaxesha ke ndiske ndiyidinge. So izawundenza loo nto ndizame ukuhotspota abantu uba sikwazi uyigqiba le datha okanye ndisebenzise iTikTok kakhulu ngoba ndiyayazi yona isebenzisa idatha eninzi.

IWhatsApp group ke uya pha phezulu ucofe phaa kwi-groups ufumane ii-numbers zabo bantu ubafunayo ubafake kwi-group uyinike igama loo group, phinde ke aba bantu ubafakileyo bazawunothifaywa uba bafakwe yi-group eyenziwe ngubani.

IFacebook kakhulu abantu bayisebenzisela ubuhlobo nokubonisa abantu iimpilo zabo ba-aphudeyithe abantu ngento eziqhubekayo ngeempilo zabo. And then ke ngoku uyakwazi nokuthenga kuFacebook Marketplace ufumane iinto ezingaduriyo apho, niphinde ke nidibane nezinye kube neFacebook groups, ezinye zezemisebenzi ezinye zezi zabantu nje abathanda into enye. ILinkedIn yona ke isetyenziswa kakhulu zii-professionals abantu abafuna ukuxhumana nabantu abasebenza nabo and then ba-aphudeyithe abantu ngomsebenzi.

Ayibuhlungu ke iindaba yalo cimicimi wombane ngoba iske icime yonke into, iWi-Fi ke yona xa seyicimile iba ngathi impilo yonke iyama ngoba akho nto okwazi uyisebenzisa apha efowunini yakho. Kucima kwa yonke into, awukwazi uthetha kuFacebook, awukwazi ukufowuna ngaloo WhatsApp, awukwazi ukwenza any anything ke ngoku ke inzima and ibuhlungu indaba yocimicimi we-loadshedding.

Inzima nyhani ngoba izawukhula yonke le nto yoba abantu baphelelwe yimisebenzi. Kulaa malanga kukho ke ii-AI ezizawuripleyisa umntu wonke abantu abaninzi kwimisebenzi. Funeka ke umntu afunde izinto ezingazukwazi ukwenziwa yi-AI ngoba isazawuba nkulu le nto.

Ukuziqhelisa ke iWi-Fi kuba nzima xa kufuneka uphume uhambe uye phandle ngoba iske ingabikho kwaloo mali yedatha ngoba usuziqhelise ukubhatala kanye ngenyanga kuhlale kuneWi-Fi ke endlini. Kodwa ke uyaphazamiseka kancinci ngelo xesha uphume ngalo, uphinde xa ubuyela endlini ukwazi ukonektha ke kuzo zonke into okonektha kuzo kakhulu xa ungumntu osebenzela endlini asikho isidingo esikhulu sokuthenga idatha ngoba ixesha elinintsi usukulapha endlini.

Ukuyilungisa ke le ngxaki funeka sibeke imithetho uba ngexesha elithile iifowuni zibekelwa ecaleni ke sibe nexesha lethu i-us time, i-bonding time esiyisebenzisela ukubuzana uba libe njani ilanga lakho, usuku lwakho ngoba ke yona ifowuni okanye i-social media iyabenza abantu baphile iimpilo ezihlukeneyo. Ke ngoku xa sibeke imithetho esizayilandela ukuba ngexesha elithile asiphathi ziifowuni sijongene emehlweni siphinde sazane futhi.